Data ndi yone ine ya vha uri i khou tswenya nga maanḓa fhano Afurika Tshipembe rine vhaswa ri kho ṱangana nayo i khou ri konḓela nga maanḓa uri ri ḓi wane u swika hune ra tou wana ri khou tou maketa mara so far, thandululo ine ravha nayo ndi musi ro to ya kha dzi hotspot dzi ngaho mimoḽo ya tsini ine ya vhori i na dzi Wi-Fi dza mahala ndi hone hune ra nga hone ra swika ra to ḓi wana ri khou tou kona u to rumela dzi cv dzashu mara heyi kha khaedu i khou ri i konḓela sa ma Afrika a ri ḓivhi thandululo ya hone.

Ṱangana nayo sa muswa kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha zwi tshi ḓa kha sia ḽa data, ndi muthu ane avha uri ndi vha ndi khou socializer kha dzi social media dzine dzi ṱoḓa data, ri tshiḓa na kha mafhungo a u maketa minzhi ya mishumo i vha i kho to nṱoḓa kwa dzi data ngauri ndi tea u vha ndi kho tea u rumela dzi email na u maketa hanefha kha inthanethe.

Zwi tshi ḓa afho u to zwikona ndi u to shumisa hedzi sim khadi dza LTE data dza contract dzine u nga kona u fhedzisela u kho shumisa vho ma two handirente nga ṅwedzi kana vho ma two hundred and fifty ndi yone tshelede ine ya vha uri dzi vha dzi khwine dzi a kona u lastha. Hedzi dziṅwe dzine ra nga dzi renga nga ḓuvha ndi vha ndi khou spendesa tshelede nzhi nga maanḓa ngauri ndi a wana ndi kho renga one gig nga twendi rannda nga ḓuvha ine ḽi tshi sala ḽi tshi kovhela heyo one gig ya ekisipayara.

Theḽemedisini i nga thusa badi ngauri i ḓo kona uri na vhuponi ha mahayani vha kone u swikelela heyo mishonga ine vha khou i ṱoḓa ngauri ra sedzesa kanzhi dzi kiḽiniki hedzi dza vhupo ha mahayani dzi dzula dzi khou shotha mishonga.

I a ḽe i shuma zwavhuḓi nga maanḓa ngori ndi vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha zwithu zwo tshentsha, zwinzhi ndi zwi wana hanefhaḽa zwithu zwinzhi i fha nḓivho zwine nda sokou zwi ḓivha ndi nḓivho ndi i wana hanefhaḽa kha AI.

Ya thekhinolodzhi yone i kho thusa badi zwi tshi ḓa kha dzi application dzine ra vha ri kho dzi apḽaya hafha dzi online, zwo no to leluwa wa maḓuvhano u a kona u maketa u so ngo to shumisa masheleni manzhi wo to ḓi dzulela wo hayani kana wo tou ya internet cafe ya henefho ya tsini.

Vharengi vha tea u ḓivha tsireledzo zwi tshi ḓa kha u badela masheleni kha u badela masheleni uri ri badelisa hani ri afha ri khou ri kha internet, ri kho renga kha internet, ndi pfhesesa uri ndi zwine vharengi vha tea u funzwa zwone hezwo.

Tshaka dza muzika dzo ḓala nga maanḓa dzi fanaho na vho rnb vho hip hopo, dzedzi dza fhano Afurika Tshipembe vho makompo muzika wa tshitsonga, muzika wa tshingondo, ndi dzine dzavha dzi kho ri mvumvusa edzo ndi dzine nda dzi ḓivha u swikelela zwino.

Zwi vha zwi zwa ndeme nga maanḓa ngori ri tshi sedza afha mahayani a si vhathu vhanzhi vho funzeaho ri tshi sedza hedzi dza matambya a ne a khou tamba kha dzi television ndi matambya ane kanzhi vha wana na vhaaluwa vha khou ṱoḓa u ha ṱalela, zwino arali hu khou shumiswa hedziḽa ṅwedzhi kana nyambo dzine dza vhulwadze dza fhano Afrika Tshipembe, zwi a ri kundela riṋe uri ri kone u pfhesesa uri hu kho itea mini ndi vhona hu zwa ndeme.

Mitambo ine nda i takalela muzika une nda u takalela ndi wa tshitsonga, artist ine nda i takalela nga maanḓa kana ndi ine nda tou dzula ndi khou tea u i thetshelesa ndi Thomas Tshauke ane avha uri nyimbo dzawe hedzi dza tshitsonga, u vha a khou dzi imba lune u vha a khou laya vhaswa na u laya miṱani nyimbo dzawe dzina ndunzhendunzhe ndi hoyo music une nda u funa u swika zwino.

Muvi hedzi dzine dza vha uri dzi khou ekthiwa hedzi dza action ndi dzine nda takalela u dzi streamer, u ya nga ha nṋe dzi vha dzi kho mvumvusa dza action lune wa wana ṱhamusi hu khou lwiwa hanefho nṋe uya nga nne ndi dzone dzine dzavha dzi kho mvumvusa lune ndi a kona u to dzula ḓuvha ḽoṱhe ndi kho to ṱalela.

Tshumelo ya streaming ndi tshumelo ine ha vha uri yo leluwa nga maanḓa ende i ya saver masheleni zwi tshi ḓa kha dishi, hano maḓuvha dishi i vho ḓura u fhira tshumelo ya streaming ri vha ri khou katela na mafhungo a data arali ri khou dzhena kha mafhungo a streaming ngori ri vha ri khou saver. Data ndi ndi ndi zwithu zwine ha vha uri ri tea uvha nazwo kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha zwivha zwi khou ri thusa so ra to dzhenisa heyi haya mafhungo a dzi Wi-Fi ra vha ri khou streamer hedzo data dza dovha dza ri thusa musi ri tshi nyaga u maketa kha mafhungo a internet.

Mitambo ya makompo yonori ebe ba re beyetxe melayo ba nagana re ka se fofe bjale re fofile modimo o re dile di chopper, i vha i kho to amba fhedzi uri vhathu vho vha uri ima phanḓa vha tshi ri ri nga si bvelele zwino ro bvelele khezwi zwi ṋamusi ri vho kona u ḓi itela.

U bva zwino dstv ndi yone ine ya vha uri i ṋekedza zwiṱitshi zwine ha vha na mitambo minzhi zwiṱitshi zwine nda takalela u zwi vhona ndi ndi super sport ine i khou tamba mitambo yo fhambananaho ya bola mitambo yoṱhe ndi i wana hanefhaḽa zwitshi katela na rugby ya fhano kha ḽa Afrika Tshipembe.

Hai thi a thu dzula nda ṅwalisa kha phakhethe ya ds ya satellite tv ngauri zwa zwino ri khou shumisa dstv.

Tv nṋe ndi vhona u nga i ṋea vhuṱanzi ha khwine zwi tshi ḓa kha mafhungo a no kho itea fhasi a dzhango ḽa Afurika.

Zwiṱitshi zwine nda zwi funesa na twenty-four seven ine ya kho broadcasta mafhungo, ha vha na sabc ine ya khou broadcasta mafhungo ha vha na super sport ine ya khou broadcasta zwa zwa mitambo ndi dzine nda zwi takalela.

Zwitshili ndi nga ṋanga tsha super sport nda ṋanga tsha mafhungo sabc, nda ṋanga sabc one ya zwiṱori, nda nanga etv zwi tshi ḓa kha zwiṱori ine a zwi tamba nda fhedzisela nga u ṋanga tsha muzika.